Le Wi-Fi, fa o golagana le Wi-Fi-e o le mo mmileng ke eng sa ntlha se o ka se dirang? E le nna ga ke golagane le Wi-Fi-e, mogala waka o tlabe o ntetetsa o mpontsha gore ke connect-ile le Wi-Fi e leng gaufi le nna, sa ntlha se nka se dirang ga ke le mo mmileng ke lemoga gore ke golagane le Wi-Fi-e e leng mo gaufi, ke simolola pele ke lebelela di-e-mail-e tsa me ke gore ke tsona tse di botlhokwa tse nka kgonang go bona ga ke batla tiro kapa melaetsa e tshoganyeditseng eo ke kopileng tiro ko bathong, ka gore dikhamphane di le dintsi di berekisa di-e-mail-e go araba dikopo tsa rona.